Eya ke ya dumela ho re di tifiso tse tsa di tsa makoloi hao ya toropong di ya di phahame haholo. Ka hobane ha se batho kaofela ba kgonang ho lefa di di di tifiso tseo. Jwale ho batlahala government-e le ba le bo raditekesi ba kopane, ba rarolle bothata bonana ka nako.

Lemong tse ngata tse fetileng di rickshaw e ne le ntho e kgolo e ne tlisa batho haba le Durban. Mara matsatsing ana ha o sa na batjha ba kenelang lefapha le nana la di rickshaw. Ka hobane ha ba bone le etsa tjhelete hape, ba ipona ba ba thola tjhelete e bonahalang ha ba sebeletsa di company tse ding tsa haufi.

Nka bua le bang ba ka, ke ba bolelle ho re mokganni wa tekesi ona le ho re lata ka nako e sa tshwanelang. Nka ba kopa ho re ba bue le yena ho re a fihle ka nako moo a re latang teng. Ha e be a sa mamele a sa fetole ka tsela e a sebetsang ka teng, re tla kopa ho re ba batle mokganni e mong.

Ke rata ho sebedisa taxi for maeto a makgutshwane ka hobane ho tjhelete e ke tlo e lefang e nyane. And-e loketse leeto le le lekgutshwane le o ke le nkang.

Ho bohlokwa ho re ha ba baahlaodi ba le di game reserve ho be le motho ya tla ba hlalosetsa ho re ke eng phoofolo e ba e bonang, mefuta ya ya diphoofolo e ba e bonang. Nna ke bona e thusa industry ya bona ka hobane batho ba dula ba na le kgatlekgo ya ho tseba, ho re re phoofolo ya ne e bitswang, phoofolo e le bitswang. Jwale ke bona e le ntho e lokileng ho re ba be teng.

Eya ho bolokehile rank-eng ka hobane batho ba etsang botsotsi ha ba nahanne ho etsa botsotsi rank-eng ka hobane, bo raditekesi ba a shapa ha bana nako ya manyofonyofo. Se seng hape se rank-eng ke di thithifatse. Le ha e be batho ba sa tsebe mara di rank-eng tse ding ho rekiswa di thethefatsi le jwala. Jwale ba a tseba ho re ba ipata kae ho re ba ska tshwarwa ke maponesa.

Tekesi tse yang Three Rivers Vereeniging, ke di korokoro bongata ba tsona. Ditulo tsa teng di tabohile, mamati ha kwadisehe, le di festere ha di bulehe. Empa ha hona mohlang ba di fetolang ditekese tsa teng ho re ba kenye mohlobo o motjhanyana wa di tekesi.